Indima eza kudlalwa ngamakhwenkwe ekulungiseni ukutya kokokuba bona baxhelele, basisikelele nenyama, kwaye ke bona ke badla ngokukwenza itsheyini lokuhambisa ukutya. Yiyo ke indima aye bayidlala wona amakhwenkwe.

Kulutsha lakudala, ulutsha lakudala lalisithi xa lidibana nomntu omdala endleleni limbulise kwaye limbuze impilo. Okanye liye umntu ophethe iplastikhi, liye lukhawuleze limphathise, licele ukumphathisa kuba libona uba uyasindwa. Yiyo ke leyo into edla ngokwenziwa lulutsha lwakudala

Indima endiye ndiyidlale kumngcwabo wasekhaya kokokuba uncedise ukuqoqa indlu, ukuklina, ukuvasa nee-washing, yonke laa nto neefestile, ukuveta. Uncedise ke kwenza i-breakfast for abantu abaze uzokroba, uncedise nasekuphekeni nokuhambisa ukutya.

Nxana upheka idombolo uye ulifake embizeni kunye nenyama ebomvu zibile makunye. Intlama yakho akufuzekanga uba iqine kakhulu, kufuneka nje ibe yintlama erayithi ukwenzela nedombolo lakho libe rayithi. Uye ke ulinde ii-hours ezimbini okanye zibe ntathu ukuze livuthiwe idombolo elo.

Hayini, ayilunganga le nto niyenzayo. Myekeni omnye umntana azibize ngesiduko sakhe afuna ukuzibiza ngayo, ngoba kaloku unegunya lokuba azibize ngeziduko. Nxana ekhulele kowabo, unelungelo lokuzibiza ngesiduko sikamamakhe ngoba kaloku ukhuliswe ngumama wakhe. Nxana utatakhe engakhange athathe nxaxheba, loo nto leyo umntwana unegunya lokuba azibize ngesikamama wakhe isiduko.

Okokuqala, ndingaqale ndibafundise iintsingiselo zamagama ngoba kaloku kubalulekile uqale kuqala uzazi iintsingiselo zamagama uba zithetha ntoni, wandule ke ngoku ukwazi amagama lawo.

Ummngqusho ngumbona omhlophe odibene neembotyi. Ingumngqusho nje, ngumngqusho wesiXhosa. Iyashiyana ke imingqusho. Kkhona umngqusho omhlophe oneembotyi, kube khona umngqusho omhlophe owodwa. Kuye ke umntu ke atye lowo ufuna ukutya, kodwa ke yonke ibizwa ngokuba ngumngqusho. Kushiyana nje uba omnye uneembotyi omnye akanazongo.

Mna umleqwa ndiyawuthanda kakhulu. Loo nto ndiyawutya ngoba kaloku ndikhule ngawo, ufuyiwe nasekhaya.

Kubalulekile ukuba isiNgesi ibe lelona lwimi ofundiswa ngalo kwizikolo zonke zaseMzantsi Afrika ngoba kaloku lelona lwimi olukungenisa nasezimpangelweni elo, likwenzela indlela lula.

Mna ke ukutya endikuthandayo kokwabeSuthu, yipapa enenyama. Loo nto ke yeyona nto ke elula kwaye endingazama ukuyipheka. Isizathu saloo nto kokokuba ipapa imnandi kwaye iyahluthisa. And ndiye ndithande nendlela le bayiya ngayo abeSuthu, bayitya ngesandla.

Iindlela zokuthiya abantwana amagama ekhaya. Loo nto leyo umntwana uye athiywe mhlawumbi ngokuba, uba ngumntwana wokugqibela ukubana Kwandisiwe okanye nguAndiswa ngoba kaloku kuyekwanda nxana kuyekwafika loo mntwana. Ngelinye ixesha amanye amagama aye angathethi nto, ibe ligama nje.